Go ile gwa matshelo a batho, mme bogolo ba ba ne ba latlhegetswe ke mebereko ba ile ba bona botshelo mo go itireleng.

Ke ka mmotsa gore o dira jang gore bareetsi ba dule bareeditse lenaneo la gage, mme gape o dira jang gore le bareetsi ba ba mo rate fa a le mo sealemoyeng.

Nna ke letsetsa sealemoa fa ke batla go eleletsa mongwe wa losika letsatsi la gagwe la matsalo, mme gape ke botsa dipotso ka di-topic tse ba dulang ba dintsha mme ebile ke kgona le go ba fitlhelela.

Metswedi ya go ikgolaganya le ba bangwe mo inthanete e na le seabe ka gonne e tlontlolola batho, ga e bui le boammaaruri dilo tse dingwe tse e di buang ga e se tse di siameng.

Selo sa ntlha se nka se dirang ga ke golagana le Wi-Fi ke le mo mmileng ke ka tsena mo inthanete, mme gape ke ka tsena mo Google go google-a dilo tse di botlhokwa.

Se na se tlisa dintwa mo lelapeng le go sa utlwaneng ka lebakeng la go dirisa mogala nako e nngwe le nngwe, ba tshwanetse go dira nako ya gore ba dirise mogala. Mme gape le go dira nako ya gore ba nne mmogo ba tshameke mmogo le go itumela.

O tshwanetse wa tsena mo mogaleng wa gago wa ya kwa di settings tsa gago, ga o fetsa wa tsena mo Wi-Fi ya gago, ga o fetsa go tsena le mo Wi-Fi ya gago wa tsamaya mo go yone wa bona leina la Wi-Fi la mo laeborari, mme ga o feditse wa tsenya password ya Wi-Fi ya mo laeborari gore e kgone go golagana mo mogaleng wa gago.

Didiriswa tsa go fetisa tshedimosetso di lebane le dikgwetlho tse dintsi ka go tlameleng diteng tsa puo tse di farologaneng gore di fitlhelele babogedi botlhe, mme ba dira ka bo jotlhe gore ba kgone go fitlhelela dipuo tsotlhe gore babogedi botlhe ba kgone go tlhaloganya se ba se neelwang le se se buiwang.

Go nale dikgang di le dintsi tse e leng gore ga e se tsa boammaaruri mo Aforika Borwa, mme go na le dikgang tse ba ne ba di tlhagisa gore go na le monna mongwe o itsegeng thata ba re o tlhokafetse mme a sa tlhokafala.

Ee ke bona go le botlhokwa gore motsadi a lebelele le go lekola mogala wa ngwana wa gagwe go bona gore o bua le bo mang ba bua ka eng, ka gonne bana ba segompieno ba bua ka dilo tse di tswileng mo tseleng, dilo tse e seng tsa maleba, dilo tse e leng gore ga di ba tswele mosola ebile ga di ba ruti sepe.

Wi-Fi e na le mosola thata mo matshelong a rona ka gonne e go direla dilo botlhofo fa go na le selo se o se batlang o kgona go tsena mo mogaleng wa gago o setšha se o se batlang, mme le fa motlakase o kgaotswe Wi-Fi e tshwanetse go dira ka gonne le ditori o kgona go di sheba mo mogaleng wa gago.

Mekgwa e e tlwaelegileng e e dirisiwang ke batho ba ba anamisang dikgang tse e seng boammaaruri, ke go tlhagisa ditshwantsho kgotsa di phologolo le go ngola ka ntlha ya maikutlo e seng boammaaruri.